Ibhesi igcwala khulu begodu ayinawo amasidi umuntu angahlala anethezeke kiwo.

Kukobana amafesidiri webhasi afaka i-dust abantu abanengi bafika emakhaya namkhana emiberegweni sele bagula barhogele umoya ongakalungi endleleni.

Kuwusiza ngokuthi endleleni amalanga la kugcwala khulu begodu kugcina sele kuba nesiphithiphithi esinengi.

Ngibawa umtjhayeli kobana ajame ngiphathekile ngikwazi ukuyozikhulula.

Unobangela kukobana umnotho weSewula Afrika sele ukhuphuke malanga la begodu abantu abanengi basebenzisa iimbhesi.

Kungombana iinkoloyi zomphakathi sele zizala khulu amalanga la akubi nesipeyisi esaneleko.

Amahlelo wokukhamba komndeni asuke sele aphazamiseka kungebanga lentengo yeembaseli.

Bathinteka khudlwana ngombana kusuke banganayo imali abayibelileko yokobana bazoyisebenzisa lokha intengo yeembaseli nasele ikhuphukileko bangakatjheji.

Iye, kulungile kobana urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana amalanga la izinto ezinengi ziyabiza eSewula Afrika.

Iye, zikhona iinzuzo zokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko abantu bazuza khulu nanyana emgagcweni akusagcwali khulu.

Ukuba nekoloyi kusithinta khudlwana isabelo semali ngombana kusuke lapho esikhathini esinengi ikoloyi ikuphe imiraro uthola ukuthi wena lapho khunye awakayibeki imali leyo.

Abantu bangayonga kobana lokha nayehlileko bayithenge ngobunengi bayibeke emakhaya.

Intengo yeembaseli ithinta kumbi khulu intengo yokudla nokhunye ngombana nabo basuke sele bakhuphula ukudla babona intengo yeembaseli ikhuphukile.

Iye, kulungile bona abafundi baye eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko woke umuntu wenza into ezomenza bona akwazi ukonga imali amalanga

Iimbhayisikila zimnandi ngombana zona azisebenzisi ipetroli ungonga khulu lokha nawungasebenzisa yona.

Awa, iinkoloyi zegezi azisingcono khulu kuneenkoloyi ezikhamba ngepetroli kungombana abantu abanengi bangenza iingozi endleleni igezi iyingozi iyabulala.

Intengo yepetroli ithinta abatjhayeli bamatekisi khulu ngombana bagcina sele sebakhuphule imali abakhweli abayisebenzisako lokha nabakhwela amatekisi wabo.

Kungaba nokuthula begodu abantu abanengi bangaphepha khulu lokha nakungajanyiswa iinkoloyi ilanga linye kuthiwe azingakhambi.

Intengo yepetroli iyafana ayikahluki eendaweni zemadorobheni neendaweni zemakhaya.

Intengo yepetroli ezithinta kumbi khulu iindawo zemakhaya ngombana abantu abanengi abanayo imali emakhaya ukufana nabantu abahlala emadorobheni.

Abotitjhere bangafundisa abafundi ukuqakatheka bokondla ipetroli ngokubatjela kobana ipetroli amalanga la sele ibiza khulu.

Ubungozi bokusebenzisa ipetroli engasisemthethweni nenganamandla aneleko kukobana ingabanga umlilo kutjhe.

Intengo yeembaseli iwuthinta kumbi khulu umnyango wokuvakatjha kungombana abantu abanengi mabaya ekuvakatjheni basebenzisa iinthuthi zomphakathi iinthuthi lezo zisebenzisa ipetroli.

Ngokuya ngami nakungathiwa intengo yepetroli ikhuphuka malanga woke ngingahlala ngingasebenzisi iinthuthi ngisebenzise iinyawo.

Kukobana abantu bazivoqavoqe basebenzise iinyawo ukudlula ukusebenzisa iinthuthi.

Kungithinta kabuhlungu khulu, ngombana lapho okhunye angibi nayo imali yokukhwela ibhesi nalokhu iintengo zamathikithi zikhuphuka.

Unobangela ngicabanga kukobana kukuthi abantu abanengi basebenzisa ibhesi ukuya emabangeni wabo.

Kubalimaza khudlwana, kungombana bona sebajwayele ukusebenzisa imali le ebayisebenzisako nabathenga amathikithi weembesi. Lokha inani lawo nalikhuphukako bayalimazeka.

Ikambiso engalandelwa kukobana bathome bakhulumisane nabakhweli beembhesi, ngaphambi kobana bakhuphule inani lamathikithi.

Kufuze kuqalwe bona umnotho weSewula Afrika ujame njani, kanti neranda lehlile nanyana likhuphukile na.

Iye, urhulumende kufanele bona angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula iintengo abakhweli ababhadela ngazo.

Iye, kungabadosa abasebenzi beenkoloyi kobana basebenzise iimbhesi lokha nabaya emsebenzini.

Ikhutjhulwa lokha nakunobujamo.

Awa, ngibona bangacatjangelwa.

Iye, ngiyibona ikhambisana kuhle nalobu ubujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye, ngibona kumbono omuhle ngombanyana bona abasebenzi, bathola imali yepentjheni kwaphela.

Kufanele bonyana lokha nabakhwela ibhesi, babhadele ngamanani aphasi.

Iye, kuqakathekile kobana baqalwe, bahlala kiziphi iindawo.

Kungabasiza ekongeni imali egade bayisebenzisa lokha nabakhwela iimbhesi.

Nabangafumana isaphulelo samaphesenthe ama-fifty percent.

Iye, iinkhamphani zeembhesi zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo.

Iye, iimbesi zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Iye, iimbhesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya.

Iye, abatjhayeli bembhesi babaphatha kuhle abakhweli babo.

Iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni, zisebenza ngefanelo begodu zibanele abakhweli.

Iye, kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni.

Kungombana iindlela amalanga la zizala khulu, begodu iingozi zeendlela sezande khulu.

Awa, indlela ekhamba iimbhesi akukafaneli bona ibe nemigodigodi.

Kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri.

Ibhesi kufanele kobana ikhambe nesilinganiso esilinganiselwa kuma-one hundred and sixty kilometers per hour.

Umtjhayeli loyo kufanele bona akhuzwe kobana angasafika ngaphambi kwesikhathi, ngombana uladisela abasebenzi emisebenzini.

Ukudinwa. Iimbhesi ziyadinisa lokha nawukhamba ngazo ngamalanga emsebenzini.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri kukobana ithuli ligcina sele selingene ngaphakathi ngebhesini, lirhitjha abakhweli.

Kusiza ngokobana abasebenzi bakghone ukufika ngesikhathi emsebenzini, begodu iingozi zeendlela zingasaba zinengi.

Ubawa umtjhayeli bonyana akhe ajame uphathekile, usafuna ukuyozikhulula.

Unobangela kukobana woke umuntu eSewula Afrikapha sele asebenzisa ibhesi.

Lokha nasikhamba ngamateksi siphatheka kuhle khulu, kodwana asiphatheki kuhle khulu ukudlula ibhesi.

Abanye babo batjhayela ingasuthi abalayitjhi abantu, balayitjhe amazambana.

Awa, animinyani khulu ngombana woke umuntu uhlala esidini lakhe.

Amanye wawo akakakulungeli ukuba sendleleni, ayingozi kibakhweli.

Awa, nokho abatjhayeli bamatekisi abasitjhayeleli barhamulile.

Ngiyakghabhudlheka lokha nangingeteksini, bese idlula amarobodo nalokha abovu.

Kungaba ngcono khulu lokha urhulumende nakangakatelela abosomateksi bona babhadele umthelo.

Javas, bese elinye wabo omunye ngu-Stella.

Awa, ngibona kungakalungi lokho ngombana nazo kwamele zehliswe iintengo.